Ngizibona zithuthuka kakhulu ngoba kuyenza izinto zibe lula, ikakhulukazi kubantu abayenza ezamabhizinisi khona emakhaya. Bazoncedekeka ukuthi bakhone ukukhulisa amabhizinisi wabo, ngoba bazokhona manje ukuthi uma kuhamba futhi bakhone nokusebenzisa yona le mali ukuthi bakhone ukuthenga izinto online, kwamanye ama-shop. Baphinde futhi bazidilive khona emakhaya. Lokhu kwenza izinto zibe lula ukuthi bona babheke amabhizinisi wabo, bangabheki okunye, noma ukuthi kwamele bagibele iteki, itekisi noma bathole imoto yokuya bayothenga izinto koda izinto bazosidiliva khona la abasebenza khona labo, lokho kuzoyenza ukuthi babe nesikhathi sokwenza ezinye izinto.

La bantu be-forex badlala ngabantu, yingoba ayilunganga le nto abayenzayo. Abantu bathatha izimali zabo zokugcina, balandele wona la manga wabantu bama-forex. Akulunganga. Bahluphekisa abantu. Ngakho, ngaloko, kwamele siyilwise le nto. Uhulumeni naye kwamele angenelele, namaphoyisa angenelele, abambe le migulukudu, ngoba akulunganga lokhu. Kwamele bayilungise le nkinga, ngoba abantu bazogcina badineka, bahambe, bagijimise nabantu abangenacala. So, kubalulekile ukuthi bayenze konke okulungile ukulungisa le nto.

Lokhu kubalulekile, ikakhulu wona la mazwe afana njengo-India naseKenya. Yingoba ngapha kunabantu abaningi abagcwele kwizindawo ezihlukahlukene, ngaloko njengoba zinkulu ley'ndawo, abantu abahlukahlukene bayenza izinto ngendlela ehlukahlukene. Kodwa kuyanceda lokhu ukuthi bakhone ukusebenzisa imali ngendlela esheshayo nangendlela elula ukuthi kuwo wonke umuntu akhone ukwenza izinto ngendlela elula. Abamabhizinisi akhone ukukhulisa amabhizinisi wabo, kanye nabathengi nabo bakhone ukuthenga kahle. Kungabi ney'nkinga eziningi ukuthi bathole into abayidingayo uma beyothenga.

Cha, angikaze ngikhathazeke ngokuvikeleka komsebenzi uma ngithumela imali ngezinto zedijithali. Kodwa lokhu kunganciphiswa ukuthi abantu bayazi imininingwane, bayifunde futhi bayitholisize. Ngakho-ke, kuzoyenza ukuthi bazi ukuthi yimiphi imininingwane okungamelanga baphane ngayo kwabanye abantu, ngoba la ngaphandle, ikakhulu kuma-social media, baningi abantu abafuna ukuthi uphisane ngayo le mininingwane ukuthi bazokhona ukutshontsha imali. Ngalokho nabantu kumele baqaphele, bazi ukuthi kwenzakalani la ngaphandle, ikakhulu kumicwaningo efana njengabo o-social media. Kwamele bazimisele, bakhumbule ukuthi yini okungamelanga bayenze nokumele bakwenze. Ngalokho, wonke umuntu uzovikeleka, ngeke akhathazeke.

Isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo ihlukile, ihluke ngisho lana uyithathe khona, ngoba ziningi, maningi amabhizinisi aphana ngomshwalense. Amanye angathatha nje ulanga olulodwa, amanye angathatha amalanga okuya amahlanu nakuya kweshumi amanye. Lokhu-ke, ngizizwa ngokuthi umuntu nomuntu athathe umshwalensi lona abantu abawenze kakhulu, abawuthanda kakhulu, ngoba ngalokho uzoyazi ukuthi mhla lifika ilanga la uwudinga khona, uyazi ukuthi leyo nkampani, ngoba abantu bayithembile, naye angayethemba. Kubalulekile-ke ukuthi umuntu nomuntu abheke ukuthi imuphi umshwalense osebenza kahle ukuthi bazomsebenzela kahle, ngesikhathi.

Kumnandi ukwenza ibhajethi ezosebenza futhi ezoyenza ukuthi izimali zakho zime kahle ekuyeni phambili, futhi kubalulekile, kwenza nempilo ibe ngcono, impilo iphile kahle. Impilo enobucoco. Yenza ukuthi uphumelele ekuyeni phambili, kanye nokuya phambili kakhulu kuyanceda kakhulu, kanye nokuceda isikoloto sakho sonke, nako kumnandi. Futhi kukufundiswa isifundo ukuthi ungaphinde uthathe esinye isikoloto, ngoba lapho uzobe usazi ukuthi isikolodo asidlali. Isikoloto sithatha isikhathi ukuphela. Ngalokho, uzajabula kakhulu.